Eya, bophelo ba ka bo tsamaisana le mokgwa oo wa ho phela. Hobane ke se ke dula ka hara motse toropo. Ebile ehlile ho kopa kopane. Ke mesebetsi ho uwa hodimo le tlase. Ehlile ha hona phomolo ka nako tse ding. Empa hona le dibaka tse ding tse phodileng, tse ntse di le toropong. Empa mona sebakeng se nna ke dulang ho sona, ke iphumana ke dula ho sona tlasa mabaka a itseng, e leng hona a sekolo.

Ke lethabo le leholo ho rona. Hobane, ngwaneso o tswa lebollong. Ebile re thabile haholo wa kgutla. Barwetsana ba heso ba thabile ebile ba tantsha. Hobane ho kgutluwe, ebile ho a nyakallwa. Tlameha ngwanana a itshware hantle ho fihlella a fihla boemong bona. Ebile e be morwetsana a rwe!

Mosebetsi wa bonkgono le bontatemoholo tabeng ya ho rea ngwana lebitso. Ke hore ba tsebise ngwana pele ke wa eng. Ebile ha e le tsibolo, o tlamehile a reuwe ke baholo ba hae ngwaneng, nkgono kapa ntatemoholo. Ho bohlokwa haholo moetlong wa Sesotho.

Tjhe, ho bua nnete. Ha ke so iphe nako ya ho netefatsa ditaba tsa Basotho. Empa ke kare tse ding tsa dintho ke ke bo tseba haholo ho tsona. E le ho netefatsa ditaba tseo re balang ka tsona. E leng kapa tsona tseo re di utlwang marangrang mona ka ditaba tsa moetlo wa Sesotho.

Ke hotse nkgono wa ka a nketsetsa tshomong ya dimo le Tselane. E nngwe hape a nketsetsa ya Obe. Ke ne ke e tshaba ebile enono e ntshosa ke sa batle a nketsetse bosibu. Empa tshomo ke ntho e etswang bosibu pele bana ba robala. Jwale re hotse hamonate haholo.

Tjhe, maikutlo aka ho senana. Ke utlwa a sa a se hantle haholo. Hobane, qetellong dintho di a tura. Ebile kgatello ya motho a sebetsang a le mong, e bangata haholo. O ka fumana monna wa motho a se a na le kgatello ya maikutlo. Ke ho imelwa, ha dintho haeba ke yena a jarang lelapa. Empa ho ntse ho nepahetse haeba mosadi a etseditswe ho hlokomela lelapa. Empa ka ona moruo kapa sebaka, re hloka ho thusanang. Ke ka mokgwa oo ho leng bobebe ha mme le ntate ba sebetsa ho ya pele bophelong.

Ke kile ka ja dipabi. Basotho Cultural Village, re etile ka sekolo Qwaqwa. Mme lelwala le lona ka le bona hona moo. Moo ho silelwang poone, mme ho etswa phofo ya papa. Le tsona dipabi moo di etswang teng. Hona Qwaqwa, Basotho Cultural Village.

Ke nahanne ho tlo pheha dijo tsa setso. Hobane re le Basotho. Ebile e le hona ho tlo bontsha batho botlalo ba rona le setso sa rona. Ke tlo pheha malamohodu, ke phehe bohobe ba metsi, ke phehe setampo. Ke phehe nama ya lekgotlwane, ke phehe ditlhakwana, ke phehe hlooho, ho be monate ebile re itumele. Le dinawa ke ntse ke sa di lebale. He! Ho tla jowa ha monate.

Eya, ke dumellana le polelo eno. Hobane, moshanyana ha ya lebollong. O iswa hore a lo rutwa ho ba monna ke eng. Jwale ha a kgutla, ke dumela le hore ehlile ke monna hobane o kgonne ho mamella tseo a di rutilweng. Empa ha o bolele hore ke monna, wa hore a be le bana kapa lona lelapa. Empa o sa tiile hore a ka ba le tsona tse no.

Lehlohonolo la ho dula mahaeng, ke hore o keke wa sokola setsha. Jwalo ka ha baholo batla ho sehela. Mme wa ba lelapa la hao wa le hodisa. Empa ho bua nnete nna, nka rata empa e seng ha jwale. Nka rata hobane dintho tse ding o kgona ho iketsetsa habobebe. Jwalo ka ha ho lema, jwalo ka ho ba lelapa la hao haufi, jwaloka ha o se be le dintho tse ngata tse etsahalang makeisheneng. Empa ha jwale nka rata ha ntse ke phela lekeisheneng.

Mmangwane ena, ke setswala sa ha bo mme. Ebile o tshwana le ha e le mme wa hao wa bobedi. Ha rakgadi ye na, e le setswala sa habo ntate. Kgaitsedi ya ntate wa hao. E leng hona ho emela lelapa la bo ntate bophelong ba hao.

Eya, bona ke bothata bo boholo. Hobane batjha banana, ba lebala moo ba tswang teng. Kapa bona hona ho se tsebe le setso sa bona. Jwale ke mathata haholo hore ba hlahela ditoropong kapa hona ho dula. E be ba iphapanya ho ithuta moo ba tswang teng.

Sena se bakwa ke hobane batho ba se ba dula ditoropong. Ebile ba se ba hlahela hona ditoropong. E be ba iphapanya ho ithuta ka bona, le ona meetlo. Ebile batho ha ba sa etsa meetlo ya bona hobane se ba nkile mekgwa ya ho phela se toropo, le bona bokgowa.

Marena a phoso haholo tabeng ena. Hobane hantle hantle, Morena le Morena o ne a tseba batho ba ba hae, kapa baahi ba hae. Jwale ho fana le batho ba tswang ka ntle, ho ba rekisetsa ditsha. Ke tlolo kapa hona ho se etse hantle. Hobane nna ke fumana hore, ba kgona ho ba le ho kenella metseng ya rona.